Fa o ya go ikwadisetsa ko bankeng go tlhokagala lekwaloitshupo, lekwalo la gore o kry-a bokae ka kgwedi, lekwalo la gore o dula kae, maina a gago ka botlalo, matsalo le gore o bereka kae. tse ba di tlhokang fa o ya go ko bankeng, before ba go amogela gore o amogele karata ya bone le gore o ko sekolong se feng, ba tlhoka lekwalo dithuto leo la gore o tsena le sekolo gore ba kgone go go naya karata ya banka.

Fa o ya go ikwadisetsa karata ya sekoloto, tshwanetse ba maemo a gago gore ke maemo a a siameng a go ya go ya go bula karata eo le gore o e dirisa mabapi le eng. Le gore wa go e dirisa le mefuta e feng . Ba batla go itse gore wa go e dirisa jang tšhelete eo, ka nako e feng, o itse di ura le matsatsi gore o busa jang tšhelete eo ka nako mang. se mo maemong a siameng gore ba ka adimiswa tšhelete, karata ya sekoloto.

Ke gore o nne le nnete o ba bolelle nnete gore o tlhoka jang karata eo, mabaka a gago ke eng, go reng o batla go e dira karata e mo sekoloto. Mme ba go neye tšhono gore ba tle ba bone gore a o ka felletsa o buisitse tšhelete ya bone. Mme ga go sa nne jalo ba tle bo ba go tseele dikgato or kgotsa ba go neye konteraka ko o tla sign-ang teng bosupo ba gore o itlamile gore wa go busa tšhelete eo ka nako o tla bo o nale le yone. Ka siameng jalo ka o sign-a konteraka. Ba go nee tšhono eo le go ipuelela ka maikutlo a gago gore go nne le tšhono.